Uma ngingathola ithuba lokwabelana nge-philosophy ye-Ubuntu nezithameli zomhlaba jikelele, ngiyochaza ukuthi ubuntu iwumgomo wokuthi ngingumuntu ngenxa yabanye abantu. Le-philosophy elisekelwe ebuhleni, inhlonipho ekwabelwaneni nasekuxhumaneni kwabantu emphakathini. Ngiyoyichaza ngendlela ehambisana nezizinda ezihlukene ngokokugqamisa ukuthi ubuntu ifundisa ukuthi impumelelo yomuntu oyedwa ixhumene nenhlalakahle yomphakathi wonke. Ngakho-ke noma ngabe umuntu uvela e-Afrika, e-Asia, e-Europe noma e-America, lo mqondo ungahambisana nemigomo yomhlaba wonke efana nokuhlonipha ukusizana nokuqonda ubunye phakathi kwabantu.

Ugogo wami wayethanda ukupheka isinkwa sommbila njalo uma ngivakashele ekhaya. Ngangimthola esilungisela sona ukuthi iphunga laso elimnandi ligcwalise ikhishi lonke. Sasihlala phansi ndawonye engifundisa ukuthi silungiswa kanjani, kusetshenziswa ummbila ogayiwe, amanzi kancane, ushukela, bese siphekwa ngokomlando wasemndenini. Lesi sidle sangifundisa lukhulu ngamasiko ethu. Kwakungeyona nje into yokudla kuphela kodwa kwakuyindlela yokuxhumana nogogo wami.

Usikompilo lwemvunulo nemihlobiso yendabuko emidansweni yamaZulu lubaluleke kakhulu ekugcineni nasekudluliseni amasiko ethu. Imvunulo nemihlobiso ifana nama-beads anemibala ahlukene izindandatho izihlangu zendabuko ayigqokelwa nje ukuheha amehlo kodwa iphinde ibonise isimo somuntu emphakathini, isizinda sakhe kanye nezizinda zomndeni wakhe. Imihlobiso iveza ulwimi olungaqodwa ngabanye abantu njengemibala enezincazelo ezithile. Ubovu uphathelene namandla nenkuthalo, umhlophe ufanekisela ukuhlanzeka nokuziphatha kahle kanti ikuhlaza njengotshani kuveza ukuthula nokuvuselela.

Ngolwazi lwami lapho kuza emicimbini ebalulekile yamasiko njengokubeletha, amalungu omndeni kanye nomphakathi bahlangana ngenhlonipho nangokubambisana okukhulu. Umndeni usuke ubaluleke kakhulu ekuhlela nasekusebenziseni ukuze kuqinisekiswe ukuthi yonke into ihamba kahle kusukela ekuqaliseni kwemicimbi kuze kube sekugcineni.

Njengomholi wokuthomba ngizizwa ngithwele umthwalo omkhulu kodwa ojabulisayo wokuhola izinsizwa ekuguqukeni kwayo ibe indoda. Ngikhuluma ngothando nangokuhlonipha ngimfundisa ukuthi leli igxathu elibalulekile empilweni yakhe, hhayi nje ngokomzimba kodwa nangokomoya nangokuziphatha.

Uma ngingaba nengxoxo nomngani osezongena emcimbini wokuthomba ngizombuza imibuzo efana nalena, uzizwa unjani ngalolushintsho olukhulu oluzayo? Yiziphi izinto okhathazayo ngazo futhi ngingakusekela kanjani? Uyazi yini ukuthi yini okufanele uyilindele ngesikhathi somcimbi noma kukhona okungacacile? Ngiyomkhuthaza ukuthi ahlale eqinile futhi azethembe ngoba lomcimbi uwumgudu wokuthula nokuzimisela.

Uma amantombazane efundiswa amakhono njengengxenye yokushintshela ekubeni ngabesifazane, lokhu kungaba nomthelela omkhulu emathubeni abo nasekuthuthukiseni inhlalakahle yabo yesikhathi esizayo. Ukufunda amakhono ahlukene njengokuthunga, ukupheka, ukulima noma amakhono okuphatha ibhizinisi kubenza babe nezinto abangazisebenzisa ukuze bazibandakanye nokuzimela empilweni. Lokhu kubavulela amathuba emisebenzi kubasiza ukuba babe nesisekelo esiqinile sokuphila kahle futhi kubaqinisekisa njengabantu abakwazi ukuzimela.

Ngesikhathi somcimbi wesintu womshado, ukubamba iqhaza ngenkuthalo wawowonke umphakathi kuqinisa kakhulu izibopho phakathi kwabantu lapho abantu behlangana bejabulela idili. Akugcini njengokuba yisikhathi sokugubha uthando lwabashadile kodwa futhi kuyithuba lokwakha ubunye phakathi komphakathi wonke.

Njengomqhuphambi wohlelo lomdanso olugqugquzelwe izitayela zoKwaZulu-Natali. Umyalezo engingawudlulisa ngomdanso wami ukuhlonipha nokuzigqaja ngamasiko ethu ngenkathi sigubha ubuhle bokuhlangana kwesintu nesimanje. Umdlalo uzogxila ekukhombiseni amandla, ubumbano kanye nokuhlonipha amasiko. Usebenzisa izinyathelo ezinamandla nezihambisana nesimo samadoda nabesifazane ngokwesiko.